Ukuba bendiyintloko yeSebe lezoLimo, uPhuhliso lwaseMaphandleni noHlengahlengiso, the Department of Agriculture, Land Reform, and Rural Developments, into ebendinokuyenza ukuze nditsale ndiphinde ndikhuthaze ulutsha ukuba lujoyine icandelo lezolimo, bendizobachazela ubuhle bezityalo, ubuhle bokukwazi ukuzikhethela imifino yakho egadini engasemva kwendlu. Uphinde ukwazi ukwenza imali ngezolimo onazo ezisemva kwendlu yakho.

Mna ndiyavumelana nale ngxelo yokuba xa ufuna ukufama iihagu awuzondli ngokutya okulahlwayo. Iihagu sisilwanyana esizithandayo. Kuphinde kwenzeke ukuba ihagu xa ihleli endaweni ecocekile, iyazicoca. Iphinde, inyama yayo ingabinazo izibungu ezinintsi ingoba icocekile.

Kubalulekile ukuba siqiniseke ngokuthi imfuyo fanele igonyiwe. Kubalulekile ingoba ayityeki imfuyo engagonywanga, iphathisa izifo ezinintsi ezingathetheki.

Ukuzilimela kuyayidlala ingxenye eyokwehlisa kwintlupheko. Ingoba kuyenzeka ukuthi ebusuku sifune into yokutya, sihambe siye egadini siyothatha itswele okanye siyothatha imifino, sithathe namatapile sikwazi ukwenza isishebo sangokuhlwa. Siphinde sithathe loo nto siyityalileyo sikwazi uyipheka. Siphinde sikwazi ukuthi xano ngaba sinemfuyo, siyithathe imfuyo siyihlinze sikwazi uyilungiselela ukutya.

Xa kulungiswa umhlaba ukuze iziqhamo zivele zizintle, into esimele siyenze mele sihlukanise umhlaba nezityalo ezifileyo emhlabeni. Siphinde sizimisele ngokuthi sicoce umhlaba kakhuhle, sisuse amatye emhlabeni, simisele umhlaba sikwazi ukuthi xa sizofaka isityalo, zizokwazi ukukhula kakuhle.

Ukufuya iihagu akuyonto ilula, ingoba iihagu zinomsebenzi. Iihagu azikutyi ukutya okulahlwayo, eyokuqala. Ihagu iyathanda ukuhlala endaweni ecocekileyo, ihagu iyafuna ukugonywa, ihagu iyafuna ukuthi yaziswe ixesha lokuba ibe nenzalo. Ihagu iyinto ebalulekileyo ukuthi inakekelwe ngawo wonke amaxesha, ingaxhatshazwa.

Abafundi abanintsi abathandi ukufunda ngezimfundo zolimo. Esokuqala isizathu kuba kukuthi, abantu bafuna ukuya eofisini xa bethi bayasebenza. Eyesibini ingcazelo yam yeyokuthi, abantu abafuni ukuzingcolisa xa besebenza. Abantu bacinga ukuthi umsebenzi ongcolisa isiqu sakho ngumsebenzi ongenamali. Abantu baphinde balibale ukuthi ayikho imini yomntu enzekayo kakuhle ngaphandle komlimi okanye umfama. Umfama ngumntu obakhona ngawo wonke amaxesha empilweni yomntu ngamnye ngamnye.

Abantu abangabafazi into endingabakhuthaza ngayo ukuba bajoyine icandelo lezolimo kukuthi ndingathi kubo, ave kumnandi uthi ungumfazi uthi ufuna ukuphekela umzi wakho uvele uye emva kwegadi. Emva kwendlu uye egadini yakho encinci uvele uthathe loo nto ofuna uyipheka, uthathe itapile, uthathe imifino, uthathe itswele, uthathe loo nto uyifunayo ngelo xesha olifuna ngayo. Awuzube umosha imali umane uya evenkileni uyothenga imfuyo, uzabe unayo egadini yakho.

Kunzima ukumila iitapile. Kunzima ukuthi iitapile zimile okanye kunzima ukulima iitapile. Ingoba iitapile zifuna amanzi amanintsi and kuphinde kwenzeke ukuba, ngamanye amaxesha awekho amanzi. Kuphinde kube nzima ukulima iitapile, ingoba iitapile zigcwala igadi yonke. Xa ufuna ukumilisa iitapile, mele ube nendlela oza sebenzisana ngayo neetapile ukuze ukwazi uthola imivuzo emihle.

Izityalo ezivunwa ebusika yiminqatha, imifuno, ilethasi, ibrokholi, ikhaphetshu, itamatisi, itswele nezinye ezinintsi.

Imfuyo iyakhawulezeka ukubonakala xa ingaphilanga. Kufana nokuba uyayimisela ngawo wonke amalanga kodwa yona ifile ayivuki. Iphinde ibonakale ngokoma ukuthi ayiwathathi amanzi owamisela ngayo. Iphinde igcwale izinambuzane.

Umhlobo wam angavelelwa ziingxaki ezinintsi ngokuba ukhulisa inkomo njengesiloqabane ezifana nokuthi, inkomo leyo ingatya noba yintoni edibana nayo endleleni. Ingatya ukutya kwasendlini kwabantu. Inkomo yakhona ingade ibulawe kukuthi itya eminye imifino ephekiweyo edityaniswe nenyama okanye nento etyiwa ngabantu engatyiwa yinkomo.

Umbono wam uthi yinto entle enziwa ngamafama amakhulu orhwebo ukuya kumafama akhasayo okanye lawo asakhasayo abasikele umhlaba ukuze nabo bakwazi ukuzimela. Bangamane belinde urhulumente ukuthi abancende ngendaba yomhlaba. Kuhle ukuthi singabantu abangamafama sincedisane ukuze sonke sizokhula, sizokwazi ukuthi sizimele.

Itswele aliyonto ilula lokuba ingakhula, kuphinde kungabi yinto enzima ukuthi ingakhula. Unobangela wokuba nditsho loo nto kuyingoba itswele liyawadinga amanzi aphuma emafwini abizwa ngemvula. Ngamanye amaxesha imvula kuba yinto esiyiswelayo apha endaweni yethu yokuhlala. Sikwazi nokuthi yenze iimviwo zokuthi xa kunethe imvula ngelo xesha, sibeke amabhakethe sigcine loo manzi emvula ekhuselekile ukuze sizokwazi ukukhulisa elo tswele, siphinde sikwazi nosebenzisa amanzi empompo.

Xa ndifuna ukuqala igadi ephezu kophahla, iinto endinokuzidinga yihariki, ifolokhwe yokuhlaba umhlaba, irharafu. Ndiphinde ndidinge intambo yokohlula umhlaba. Ndiphinde ndidinge amanzi okuthi ndimisele loo mhlaba lowo. Ndiphinde ndidinge izandla ezigqitha ezi zam endinazo. Ndiphinde ndidinge isityalo ndizokwazi ukutyala loo nto ndifuna uyityala.

Iingcinga zam ngentetho ethi, imivuzo efunyanwa ngabasebenzi basezifama ifanele ibe phantsi kuba uninzi lwabo alunamfundo esisekweni kwezolimo, luthi hayi. Abantu basezifama basebenza kakhulu ngokuzikhandla ukuthi basinike ukutya okuhle. Abantu abasebenza ezifama bazimisela ngako konke abakwenzayo ezifama, akekho umntu ophilayo apha emhlabeni ophila ngaphandle kwefama. Abantu abasebenza efama mele banikwe imali engaphezu kwale abayifumana kungoku, ingoba le nto bayenza ngothando.

Umbona lona endiwulimileyo, endiwubona ukuthi iinkozo zawo zinkulu kunezo umntu angazifumana evenkileni, ndingavele ndizithengise. Ndizithengisele abantu okanye ndihambe ndiye evenkileni ndibacele ukuthi mabandixhase ekuthengiseni lo mbona, ndiza banika imali imadlana kuleyo mali abazabe bendibhatala yona. Ndiphinde ndiye nasezindaweni ezinemitshini erifayina umbona bakwazi undinceda ndenze impuphu ngalo mbona.

Ngowam umbono ndibona ukuba imfundo noqeqesho malunga neendlela ezintsha zokufuya ezifana nokuzala. Efana nokuzala kukutofa kwezilwanyana, ibangela ukuthi izilwanyana zizale ngokukhawuleza ukuze inyama yande esizweni sethu. Mayelana nokuntshula, ukuntshula kona kukhawuleza kwenzeke xano ngaba umhlaba esiwusebenzisayo ufakiwe imanyora, uphinde ufethelwayizwe kakuhle. Amafama apha eMzantsi Afrika angasinceda ngokuthi enze loo nto enziwayo ngamaxesha anamhlanje.

Ulutsha ude lube nomdla kwezolimo singamele siluqeqeshe siphinde silukhumbuze ukuthi akekho umntu ophila ngaphandle kwefama empilweni yakhe, ngokuba amafama enza yonke into etyiwayo apha emhlabeni. Siphinde sibaxelele ukuthi into ehambelana nokufama inothando olunintsi, iphinde ibe nemvuno eyokuthi izinto zakhona ezifanywayo xa sezivuthiwe, uyakwazi ukuthi ungazithengisa uthole amasentshana.

Yhe mhlobo wam, Khaphetshu, uyayazi ukuthi xa sisuka apha kule gadi siyofakwa embizeni enye? Mna nawe siyoba ngabangani kude kuyophela ngathi. Siyotyiwa, siphekwe, sifakwe netswele, sifakwe amafutha, sifakwe ibhabhatyu, sifakwe iaromathi sityiwe.

Imfuyo xa igula inokuguliswa kukuthi ayizange itofwe. Into ebalulekile ukuthi ibonakale kwimfuyo xa igula kukuthi iyatya nezinye izilwanyana xa ziyotya, iyawasela amanzi, iyadlaladlala nezinye izilwanyana okanye ihleli ihlele yodwa endaweni yayo, ingasuki?

Mna ndicinga ukuba umthetho waseMzantsi Afrika mayelana nabantu abakhuhlisa izilwanyana zasemanzini, ii-fisheries, awuqinanga kakhulu. Ingoba kuneenkampani ezinkulu ezichithela amafutha emanzini wezilwanyana zasemanzini, zibulale i-fishery. Baphinde abafama basema-fisheries bangabinamsebenzi. Ingoba amakhampani amakhulu akhupha imali.

Kwezi ntsuku zanamhlanje yinto esiyibonayo apha ezidolophini ukuthi abantu bagcina imfuyo enjengebhokhwe okanye enjengegusha. Nam ndingaqondi ndingaqondisisi ukuba yenziwa njani le nto lena ingoba imfuyo enje ngale idinga ukunakwa, iphinde idinge indawo evulekileyo.

Umhlaba awukho mnintsi wokutyala. Kuphinde kwenzeke ukuba amafama afuna ukwenza ngokukhawuleza ukuthi ukutya kuvuthwe. Baphinde bafake isayensi ekutyeni kwethu. Ukutya kwethu kuphinde kuphenduke i-GMO.

Ndizoqaphela ukuba imfuyo yam inezilonda emlomeni xa ndibona ingatyi, xa ndibona ikhalaza kakhulu. Ndizawuphinda ndibone ukuthi inezilonda enyaweni ngokuthi xa izomele ihambe iyothatha ukutya iyaqhwalela, ayihambi kakuhle.

Ukutofa imfuyo kubalulekile ingoba kuyayigcina imali. Ingoba imfuyo yakho xa ingatofwangwa iyagula ide iyofa kube ke kukuthi ke apho ulahlekelwe yimali ongayidinga, engakuncedisa ekuthengiseni loo gusha uzitholele enye imali.

Isipinatshi xa ufuna ukusityala sityale sodwa, ungasityali neminye namanye nezinye izityalo, usinisele. Ingoba isipinatshi sifuna amanzi amaninzi. Ungalibali ukucoca indawo isipinatshi esikhulela kuyo.

Ujongilanga udinga amanzi amaninzi and ujongilanga usisityalo esibalulekile kakhulu. Ingoba siyanceda ekuphileni kwabahlali endaweni. Siyayiphilisa intliziyo, siyayiphilisa ingqondo, siyasiphilisa isikhumba.